Go banka peo go thusa thata mo balemiruing ka go itse tlelaemete, ka gore tlelaemete e dula ntse e change-a ka nako tse dingwe, ga maemo a bosa a change-a kapa tlelaemete e change-a jalo, o fitlhela e le gore dipeo tse dingwe ga di kry-a ga le, ka ntlha ya gore tlelaemete ya be e change-ile, so ga go le yalo go thusa thata gore go bankiwe dipeo, e re le ka nako eo dipeo tseo di tla sengwang ke tlelaemete ka go change-a e be e le gore go na le dipeo tse di bankilweng go tsweletsa mosebetsi oa ba lemerui pele le kgwebo ya bona gore e tokafale.

Go bank-a peo, go na le seabe se segolo thata mo go thuseng balemirui go tlwaela tlelaemete e fetogang le go tshegetsa pabalesego ya dijo ka gore ga tlelaemete e change-a yalo, e na le mokgwa wa go ama dijalo kapa tsona dipeo so ka tsela eo ga di bankilwe go mosola thata gore kgwebo e kgone go tswelela pele ka go fa batho dijo kapa dijalo tse ntseng ba di batla, le ha e le gore tlelaemete yalo e changile, go totobatsa le gore dipeo di dula ntse di le teng ka nako tsotlhe.

Mafelo a le mantsi a selegae a tlhoka motlakase le kabelo ka go sebedisa botegeniki mme seo se dira tiro e be bokete go tswelela mo go dirise tiro ya botegeniki ga mafelo a selegae a ka abelwa motlakase le dipala tsa go thusa ka bo rra setegeniki, go ka thusa thata go dira gore tiro ya bona e nne bonolo mo letlhakoreng la balemirui.

Go ya ka nna balemirui ba nna mo mafelong a kwa magaeng e seng mo ditoropong ka gonne, ke o na mafelo a loketseng diphologolo kapa leruo la bona ko teng ya gore, ke mo go na leng mafelo a bulegileng ko magaeng ao ba ka kgonang go dira mmaraka ko teng, mme ba tshwanetse ba tshedisane le balekane ba bona gore e tle e nne bona ba kgonang go ba thusa go tlhokomela diphologolo tsa bona le masimo a bona mme ba itse gore nako e nnyane le e kgolo, balekane ba tlabe ba se teng gaufi le bona ka gore ditiro di le dintsi di kry-a ga la ko ditoropong.

Balemirui le badiri ba mo polaseng ba ka dira se se molemo go thibela malwetsi le dikotsi ka go netefatsa gore borrapolase botlhe ba tsaya badiri ba bona ba ba isa mafelong a ba tla rutiwang ka go tlhokomela diphologolo, a ba tla rutiwang ka malwetsi a diphologolo, a ba tla rutiwang le ka didiriswa tse tshwanetseng ba di dirise gore ba di dirise jang ga ba le ko polaseng, mme seo gape se tla ba thusa gape le gore diphologolo tsa bona di dule ntse di bona bongaka ba diphologolo gore e nne bona bo bo tlatlang bo tlhabela diphologolo gore malwetse a diphologolo a seka a fetela batho ba ba di disang kapa ba ba phelang ko morakeng, mme ga ba ditlhabetse yalo, ba netefatse le gore dijo tse diphologolo di dijang, ke dijo tse di siameng le metsi a anwang ke metsi a phepileng le tulo e diphologolo di dulang teng e phepile.

E mebedi ka go ntsha letlalo, e nngwe ke skinning kapa skinning, open skinning, e dira ka go sega letlalo go fitlha ko dimpeng tsa phologolo ka go le tlebola go fitlhela letswa, mme skinning e bolela go tlebola letlalo fela jaaka o apola dikausu, skinning e dira fela ga go se na go bolaiwa phologolo kapa gona go ntsha letlalo, e diriwa fela ga go se na go bolaiwa phologolo ka gore go tlile go nna bonolo go e tlebola letlalo phologolo e santsane mmele oa o na o fisa.

Dikgwetlho tsa go rua dintšhe, go rua dintšhe go batla nako ebile go batla maikemisetso ka ntlheng ya gore go ntsheng ga nama, letlalo le mafofa, go batla gore o simolole pele o di tsenye mo metsing a beelang gore ketle mafofa a kgone go tswa, mme morago ga mo o go nne le bathusi ba ba tla ntshang nama jalo mo metšhining e leng gore ke o ne e tla tsamayang e sega, mme morago ga mo o go nne le badiri ba e leng gore ba tla tsamaya ba ntsha matlalo ya lo mo dintšheng gore go feleletse go le nama.

Fa go na le morwalela ko o tlabeng o bonwa mo ditseleng, seo.